Kungombana i-Wi-Fi ukwazi ungena i-internet simahla ngayo.

Ngicabanga bonyana yi-MTN.

Kubukela amavidiyo ngombana amavidiyo athatha isikhathi eside begodu aziinthombe ezisikinyekako.

Zikhona ezinye iindlela, njengokumthinta ku-WhatsApp namkha ku-Facebook nofana usebenzise inomboro enye.

Nawufuna ukonga idatha, yehlisa izinto ezifana nokubukela amavidiyo, utjheje bona ngimaphi ama-App adla khulu bese uwenza kobana angasebenzi ngaphandle kokobana uwavule wena.

Kubangelwa kobana basuke bangakazibhalisi ngaphasi kwe-SAMRO ekungiyo ebuthelela iimali zabavumi.

Ukuze uthenge idatha, kufuze ube nomoya namkha i-airtime. Kuzokuya ngokuthi usebenzisa yiphi i-network ube nenomboro ezikhambelana naleyo network bese uzokutjho ukuthi ufuna ukuthenga idatha, utjho nokuthi lamalini lamalanga ayingaki.

Into ongayenza kukobana wehlise indlela owenza ngayo.

Umnotho weSewula Afrika uphasi khulu. Lokho kubangela kobana izinto zakhona zibe phezulu ngamanani.

Kuyinto engikghabhudlha khulu ukubona ukutheliswa umuntu eenkundleni zokuthintana ngombana lokho kuyinto embi khulu. Ngilinga ngamandla ukudlalela kude ezintweni ezifana nalezi, yeke-ke angiphenduli ezintweni ezifana nalezi.

I-Wi-Fi yindlela yokungena ku-internet ngaphandle kokusebenzisa idatha.

Iye ngiyaneliseka.

Ziinkundla zokuthintana ngombana nawusebenzisa iinkundla zokuthintana, ugcine sewubukela amavidiyo ubuye ufowune ngamavidiyo.

Kungakubiza imali engange-five rand ingoma yinye.

Lokha nakutholakala kobana umuntu uphelelwe lidatha, uquntelwa i-internet namkha akasakghoni ukungena ku-internet.

Iye kungasiza khulu begodu kungaba yinto ehle.

Itheknoloji esakhasako yitheknoloji engakarhabi ukuba sezingeni eliphezulu, esathuthukiswako.

Azifumana emakhamphanini amakhulu aneenomboro zethu afana neentolo.

Iye kuyiqiniso lokho begodu nawulithenga ngobunengi liyahlala.

Kukobana uthome ngokufunda izinto ezilula ezifana nokufowuna.

Kungombana imirhatjho yomphakathi imirhatjho esakhulako engenzi imali.

Ihluke ngokuthi i-Wi-Fi iyabhadelwa begodu ayipheli ngaphandle kokobana bakucimele. Idatha liyaphela begodu lithengwa nge-airtime.

Ukuthelisa umuntu eenkundleni zokuthintana kuyicala, umuntu loyo angakwazi ukuyokubika emaphoyiseni akuvulele icala ubanjwe.

Ufunjathwako wami wokuthoma ngaphisana ngaye ngombana besele nginofunjathwako omutjha.

Kukobana kungaba khona abantu abafinyelele imininingwana yakho, babuye bangayisebenzisi ngendlela efaneleko.

Amaphephandaba wemakhaya akwazi usibikela ngeendaba eziseduze nathi.

Ivumela abavumi bonyana bakhangise iingoma zabo begodu kube nokuncani ebakutholako lokha iingoma zabo nazidlalwako eenkundleni zokuthintana, kubomabonwakude namkha ku-inthanethi.

Ukuthintana nekhampani i-Wi-Fi yakhe engaphasi kwayo, bamsize ukobana athole inomboro leyo.

Awa iindawo ezinengi ezisezabelweni azinayo i-Wi-Fi.

Iye kutjhuguluka kwezinto ngombana njenganje abantu sebakwazi ukubukela amahlelo wakumabonwakude kubomaliledinini babo.

Iye angakghona lokha nakasebenzisa i-Wi-Fi yasimahla engafuni inomboro efihlekileko.

Iye kunjalo umuntu kufuze azitlolise ku-SAMRO ngombana i-SAMRO kungiyo ebuthelela iimali ku-internet.

Kufuze akwazi ukungena ku-internet begodu ibe msinya. Abe nendawo enengi lapha afaka khona izinto abuye abe ne-GPS.

Yenzelwe kobana ingakwazi ukutholwa nanyana ngubani ngaphandle kwemvumo yomnikazi, umuntu oyibhadalako.

Ingasiza ngokobana ifake zoke iimfundo namkha izinto eziphathelene nefundo kubomaliledinini ukwenzela kobana umfundi akwazi ukuzithola nanyana akuphi nendawo.

Kusuke kuya ngomuntu kobana uthenge idatha eliphela ngemva kwesikhathi esingangani. Kuba khona eliphela ngemva kwelanga, eliphela ngemva kwamalanga amathathu, eliphela ngemva kwamalanga asikhombisa, eliphela ngemva kwamalanga alisumi namane, eliphela ngemva kwamalanga amasumi amathathu kube khona eliphela ngemva kweenyanga ezimbalwa.

Awa nokho azange ngamtlhorha ubusuku boke ngombana ufunjathwako wami wokuthoma ngamupha ngumnakwethu. Bekungufunjathwako onganayo i-inthanethi, ufunjathwako omhlobo mdala.

Ufunjathwako wami wokuthoma ngase ngamphiwa ngumnakwethu.

Woke umuntu esikhathini sanje, uthenga imizuzu yasimahla ngaphambi kobana adose umtato ukwenzela kobana akhulume isikhathi eside ngaphandle kokuqunteka.

Isizo likamaliledinini emphakathini kukobana umuntu uyakwazi ukudosela ngokurhaba elinye ilunga lomphakathi lokha nakanekinga namkha nakavelelwe yikinga.

Lokha into nayivele ephepheni abantu bayithathela ehloko begodu bayazipha isikhathi sokuyicala bafunde.

Ukukhangiswa emrhatjhweni wemakhaya akubhadalwa ngombana umrhatjho loyo usuke wenzelwe izinto ezifana nalezo, usuke wenzelwa ukurhelebha emphakathini.

Kungombana abavumi besiNdebele abawufaki umvumo wabo eenkundleni zokuthintana zoke eziphelele.

Kubalula lokha nakaneminyaka elisumi nemihlanu ngombana lapho sekakhulile begodu uyakwazi ukuhlukanisa into elungile nento engakalungi begodu uyakwazi ukukhuluma naye ezinto ezinengi.

Ngadosela umma ngacoca naye ngokobana ngithole umaliledinini omutjha ngimthengelwe ngumnakwethu.

Ifilimu elibizwa ngokuthi-Tsotsi elawina nabonongorwana ngaphetjheya.

Umlingisi oyikutani efilimini ubonakala ngokuthi, i-film kanengi liqale kuye begodu ekugcineni kuba nguye ofenyako.

Abalingisi labo basuke benza umsebenzi wabo kuhle khulu bazinikele emisebenzinabo kugcine kubonakala ngathi kuyinto yamambala.

Ngivumelana nalo irhubhululo leli ngombana, kanengi iinlelesi zisuke zikarwa eziyibone e-tv ziyenza namkha zithathela izinto ezizibone zenzeka e-tv zizenze ngombana zicabanga kobana zizobaberegela.

Kuyabadima kodwana kuyinto efanele yenzeke ukwenzela kobana umkhakha wamafilimu uyathuthuka.

Ngithanda ukuwabukela ku-internet ngombana lapho manengi engingakhetha kiwo begodu ngiyazikhethela ukuthi ngifuna ubukela liphi, ngasiphi isikhathi.

Kuwabukela kumabonwakude.

Ifilimu lika-Sarafina angeze lasuka emkhumbulweni wami ngombana zinengi izinto engazibona zenzeka begodu langifundisa okunengi okwangizwisa ubuhlungu kukobana, izinto lezi ebezenzeka efilimini-leli kuzizinto ebezenzeka kwamambala ebabelethini bethu.

Nami ngiwathandela ukobana ayalibazisa begodu, ayakwazi ukukhipha umuntu isithukuthezi abuye asifundise okunengi.

Ngithanda amafilimu afundisako anomlayezo.

Iye, asabukelwa khulu ngombana ubani nobani uyakwazi ukufinyelela kiwo nanyana aphethe umaliledinini.

Mdlalo webholo erarhwako.

Kungombana imidlalo iyalibazisa begodu kumnandi ukuyibukela.

Awa, ngiyala, ukubukela umdlalo bunqopha kuyinto ekulu kulu begodu ethabisako, ayikho into efana nokubukela umdlalo bunqopha yeke-ke, abantu angeze bakulisa ukuya eenkundleni.

Ngithanda ukuwubukela bunqopha ngombana lapho ngikwazi ukubona yoke into ngaphandle kokuphazamiseka.

Ngikhetha ukulifumana emahlelweni wezemidlalo kumabonwakude.

Ukukhutjhwa kweembhesi ezitjhinga ematatawini, ngicabanga kobana, kungabakhuthaza abathandi bemidlalo.

Ukubukela ibholo kumabonakude kuyalidla idatha kodwana ukudosi khulu kangako.

Ngicabanga bonyana kusetjenziswa kwedatha namkha ukubhadelela ukubukela imidlalo-le.

Abathandi namkha abalandeli bemidlalo basebenzisa imali enengi ukubheja lokha nakunemidlalo emikhulu.

Awa, angicabangi njalo.

Iye, ngiyakwenza lokho.

Lokho kusiza ababukeli kobana bafunde ilimu lesingisi.

Abantu kubalula kukobana bezwane begodu bacoce lokha nabalandela isiqhema sinye.

Kubakhona abantu ababakhiphako, babathumele lapha kudlalwa khona, ukwenzela kobana kungabi khona into ebaphundako.

Kufuze abanekghono lokurhatjha begodu abenelwazi ngezemidlalo.

Iye, kungakghonakala.

Ingoma yesitjhaba evunywa lokha nakuneminyanya yesitjhaba namkha kudlala isiqhema sesitjhaba.

Lokhu kuzokwenza kobana kube lula ukufumana iimpendulo ezimayelana nelimi begodu, kuzokusiza labo ebeza ngemva kwethu kokobana bangalahlekelwa malimi wabo wesintu.

Kungombana kukhona amatjhugululo awenziweko eenlelesenezi.

Ngithanda umvumo wesintu ngombana umnandi begodu uyafundisa.

Idatha libiza imali ephezulu ngombana abantu baba nomraro begodu kubanzima ukobana balithenge idatha khulukazi laba abangasebenziko.

Idatha lisebenza emahlelweni amanengi wokuthintana begodu ukwazi ukwenza okunengi ngalo njengalokha nawumntwanesikolo ukwazi ukwenza irhubhululo ngayo.

Kubukela amavidiyo ngombana amavidiyo aziinthombe ezisikinyekako begodu athatha isikhathi eside.

Angalibulunga ngokungabukeli amavidiyo ngokudluleleko.

Lokha umuntu aphelelwe yidatha uyaqintelwa isikhathi sakhe emahlelweni afana nezokuthintana ngitjho abo-WhatsApp, i-Facebook i-Tiktok kanye nezinye ezinengi.

Idatha ulithenga nge-airtime kufuze uthenge i-airtime namkha isikhathi somoya usifake efowuninakho ukwazi ukuthenga idatha. Esinye isikhathi uyakwazi nokulithenga esitolo.

Kuya ngokuthi uthenga idatha elingangani.

Idatha labentwana besikolo kufuze libe ngaphasi kunaleli elithengwa babantu ababeregako ngombana abantwana besikolo basengakabi nawo amandla wokuzenzela.

Idatha lesikhathi soke kanye nedatha lebusuku. Idatha lesikhathi soke ukwazi ukuliberegisa nanyana kusikhathi bani emini nebusuku kuthi ebusuku ukwazi ukuliberegisa ebusuku kuphela.

Ipilo ngaphandle kwedatha akusese ngiyo liqiniso lelo akusilula ukuhlala ngaphandle kwedatha lokha nawunganadatha ubona ipilwakho ijamile ngombana izinto ezinengi ziberega ngedatha.

Kungombana amahlelo weenarha akhamba ahluke begodu amakhamphani amanengi ayawuqala umnotho nokobana inarha leyo ijame njani ngaphambi kobana abeke inani.

Ngilonga ngokuthi ngilisebenzise kuhle ngilisebenzisele izinto engizifunako ngingaliqedi ngokubukela amavidiyo khulu.

Ngicabanga bonyana yikhamphani ye-MTN.

Kudlala umvumo.

Iye, libiza ngconywana begodu liyahlala.

Kufanele uthenge i-airtime uyifake efowuninakho kube neenomboro oziqofoza efowuninakho ukuze ufinyelele lapho kuthengiswa khona idatha.

Umuntu nakathenga idatha uyakhetha ukobana ufuna idatha elizokuhlala isikhathi esingangani.

Awa, uqinisile.

Ngicabanga kobana nanginga-sing i-petition ithunyelwe lokho kungaba lirhelebho.

Fumana i-router.

I-Wi-Fi ilisizo khulu ebafundini ngombana akusiwo woke umfundi okwazi ukuzithengela idatha njalo yeke ke nakune Wi-Fi kubalula ngombana woke umfundi uyakwazi ukwenza umsebenzakhe.

Itheknoloji esakhasako kuyitheknoloji engakarhabi ukuthuthuka.

Itheknoloji imumethe ilwazi elinengi elingarhelebha abafundi begodu ukufinyelela kilo ilwazi lelo kungaba yinto ehle engabenza kobana benze kuhle eemfundweni zabo.

Abanye abantu abakhubazekileko abakwazi ukuphuma emakhaya bayokufuna imisebenzi namkha bayokufunda itheknoloji ingakwazi ukubarhelebha kobana basebenze basekhaya namkha bafunde basekhaya.

Kungombana itheknoloji imumethe ilwazi elibalulekileko begodu elingakwazi urhelebha imikhakha eminengi ehlukeneko begodu lokha umuntu woke nakakghona ukufinyelela elwazini lelo lingaba lisizo khulu begodu lingenza ipilo ibelula.

I-E-learning lihlelo elirhelebha abafundi eemfundweni zabo namkha lihlelo elirhelebha abafundi ukuthi bakwazi ukuziliselela eemfundweni zabo.

Bangasebenzisa ama-laptop namkha ama-Ipad ukwenza umsebenzi wabo wesikolo ukuthintana nabo begodu nokwenza irhubhululo.

Iye, kungaba lisizo elikhulu lokho begodu kungenza kobana kubelula ukufinyelela namkha ukufunda amalimi wendabuko.